Mna ndingabanqanda ekuhlekeni kuba into efana nale ayonto yohlekwa. Ngenxa yoba wena mhlawumbi ubona uba umntu othile akanabungozi okanye ungakwazi ufane ucinge uba into ethile angakwazi uba ayenze, ayithethi intoba omnye umntu akathethi nyaniso xa esiza kuwe nesikhalazo. Kwaye nentoba unkosikazi katatomncinci efikile kusapho wazoyichaza le nto ithetha uba kudala ehleli nayo, kudala imtya. Eyona nto ibalulekileyo yilaa nto uba bangamthatheli phantsi, bamve, bammamele ogqiba baphande ngokukwabo intoba makafike apha utatomncinci azozichazela uba kwenzekani.

Ndingabahlalisa mhlawumbi e-assembly sibukele noba yividiyo , mhlawumbi ecacisa okanye echaza ibali eliphantse ufana, nentoba intlonipho ibaluleke kakhulu. Ayikuba ngenxa yoba kukho iindaba kufuneke zipapashwe, kodwa umntu ufanele aqale acinge intoba uyithetha kwam le into komnye umntu ibe ingezoondaba zam izomxhaphaza njani lowo mntu kuthethwa ngaye. Ngaphezu koko, imeko yaloo mntu lowo isenoba ayinoba yinto esenokwenzeka nakuwe? Kungavakala njani ukuba ibinguwe okuloo meko leyo? Ndingababuza loo nto.

Kuxa uziva ngongathi iinto ezininzi ezenzeka ebomini bakho okanye indlela izinto ezingenzeki ngayo ngalo zikuphethe kakubi, ziyakuxinezelela, ukhathazekile, awuyazi mhlawumbi intoba uzoyaphi, uzokwenza njani. Yinto nje yoziva ingathi ubomi bakho buyakongamela okanye izinto ekumele uba uyazenza zininzi, futhi kufike nezaa ngcinga zentoba andiqondi uba ndingakwazi uba ndiphumelele kule into. Iyenzeka kubantu abaninzi leyo isikakhulu ekukhuleni, kodwa ziba khona iindlela zentoba ufumane inkxaso.

Ndicinga uba ngurhulumente kuba wonke umntu unelungelo lentoba akwazi uthi esengxakini okanye edinga ukuba ancedwe ngokuya esibhedlele ngokwezempilo akwazi intoba afumane olo ncedo olo. Noba uhlala phi noxa uyaphangela okanye akaphangeli, kodwa kumele uba lilungelo elo wonke umntu analo. Imele uba leyo into ilungiselelwe wonke umntu ohlala apha elizweni.

Indlu elapha ecaleni kweyethu iyatsha ndicela nikhawulezise nizise umcimamlilo. Kunabantu abane, kunabantwana ababini abahlala kulo mzi. Aba badala ingathi baphandle, andiqinisekanga ukuthi abantwana baphi, ndicela nikhawulezise. Idilesi ithi, one two three Foreclosure Lane.

Kubalulekile ngamanye amaxesha uba uthi ulandela indlela wena ofuna ukwenza ngayo izinto nale yakwagqirha indlela uyilandele. Kuba ngamanye amaxesha ziba khona izinto ezinganokwazi ukubonwa kuba imitshini ayikho, kuba iinto ezithile mhlawumbi azikabinalo igama ngokwesintu. So kubalulekile intoba wenze bucala ukuze uqiniseke intoba impilo yakho ihamba njani kahle kahle.

Umntu xana erhalela ukufa ingaske atsho, kuba njengoba umncinci kangaka awuyazi noba kuqhubeka ntoni ngaphakathi komzimba wakho. Kubaluleke kakhulu intoba uye kwii-appointment zakho, uye uyobona intoba uphilile nomntana uphilile ukuze uba ikhona ingxaki evelayo okanye udinga uncedo oluthile ukwazi ulifumana ngexesha. Njengoba usithi uyonqena wena uhamba, ikude loo kliniki ewe, kodwa ngoobani abazofika ngexesha uba uye wehlelwa yingxaki? Kuba akho mntu ozoyazi intoba inkulu kangakanani ingxaki onayo. Ubizwa kwayo loo ambulance okanye ubizwa kwabo aba bantu uba beze apho kuwe, mhlawumbi abazungxamiseka kuba abazuyazi noyazi intoba yazi ntoni kukho ingxaki enje endaweni ethile kumama okhulelweyo kwathi kwathi kwathi. Yenza loo nto ofuna uyenza sibone.

Andinoziva kakuhle, kodwa into endinoyizama yintoba ndibuzise uba eli yeza njengoba liphelile leliphi elisondele kulo elinokwenza umsebenzi ofanayo. Kuba njengoba umntana egula into yolinda de lifumaneke or de libe khona eli yeza kusenokwenzeka intoba ngexesha lifika eli yeza sele kudala lidlulile ixesha ebekumele uba umntana kudala elitya ukuze alulame. So ndingabuyela mna pha kwagqirha ndicele intoba athini, abhale elisondeleyo kweli ebecebise lona ukuze noko umntana akwazi intoba afumane elo yeza elo.

Emaxesheni amaninzi kuye kungabilula kwintoba amadoda ame phambili athethe ngentoba ayaxhatshazwa ngabafazi kuba abantu abaninzi abayithathi ntweni loo nto. Baye bacinge mhlawumbi uba ayinokwenzeka, uyaphosisa okanye uligwala kuba ixesha elininzi indoda ibonwa inamandla ngaphezu komfazi, ngolo hlobo eyoba umfazi nguye oxhaphaza indoda abantu abayiboni kakuhle leyo into. Ndicinga mhlawumbi yiloo nto angakhange ayithethe ngendlela enzulu ngayo.